Ke tla bolella metswalle ya ka hore ha re ikwetlisa, re ntlafatsang bophelo ba pelo le methapo. Boikwetliso bo thusa ho matlafatsa pelo, ho fokotsa kotsi ya mafu a pelo, le ho phahamisang kgwele ya methapo. Hape ke ba bolelle hore ho ikwetlisa ho thusa ho laola boima ba mmele. Ha re ikwetlisa re tjhesa mafura a mmele, le ho boloka boima ba mmele, ho lekana. Hape pheha ho ikwetlisa ho matlafatsa masapo, le mesifa. Ka ha boikwetliso ho thusa ho matlafatsa mesifa le masapo, ho fokotsa kotsi ya ho wela le ho fana ka matla.

Ke tla arabela hore di papadi di thusa jwang motho, a tsebe ho ithuta ha a hlotswe. Ke tla, ke tla qala pele ke bolele hore ho ithuta ho rorisa ba bang le ho fumana morero. Ha o hlotswe, ha ho bolele hore ha wa tlamela hore o seke wa opela ba bang matsoho. Empa o tla ithuta hore o tlametse hore o thabele ba bang. Mme o barorisi ha e le bona ba fumaneng kgau. Hape, ho ithuta ho phela ka boikemisetso le sebete. Ka ha sena se bontsha hore o motho ya tla ikemisetsa hore papading e tlang o tla sebetsa ka thata, ho feta moo.

Ke tla qala ke hlalosetsa bana ba heso hore, di papadi, di etsa hore motho a hole a na le boitshepo. Ka ha, ha o ya papading o tlametse hore o be le boitshepo, hore o tlo hlola. Mme le ha o hlotse, boitshepo ba hao bo a eketseha. Ha o sa hlola papading hape. Ho ruta hore o be le thabo, o opele ba bang matsoho, o rorisa ba bang matsoho ka ha e le bona ba hlotseng. Mme hape papadi e re thusa hore, re ikwetlise le rona. Re ikwetlise masapo a rona, re kwetlise dipelo tsa rona hore re se be le mafu a dipelo, re sa le banyane. Ke ka hoo batho ba bileng ba bapala dipapadi. Ba na le hlompho le botshepehi.

Nna ke rata bolo, hobane bolo ebile yona e re hodisang Afrika Borwa. Ka selemo sa twenty ten, mo re ileng ra hapa mmapa wa rona. Mme hape bolo e re bontsha hore re le batho re tlameha ho ikwetlisa. Ebe ngwana ka yena o re yena o rata papadi ya diketo, o rata papadi ya rugby. Hobane rugby le yona e bile e nngwe ya di papadi tse kgolo Afrika tse ileng tsa hapa mohope ka selemo se fetseng.

Batho ke nahana ba sebedisa data e ngata ho bapala di-game founung tsa bona. Ka ha ba reka data e ngata. E ka etsang bo mashome a mahlano ho isa ho diranta tse makgolo a mabedi. Feela for reka data ho bapala di-game. Empa ke nahana hore ba ka sebedisa data ena ho ithuta ka di-program tse ding tseo ba ka ithutang ho thola di-skill tse ntjha tseo ba ka di sebedisang bophelong ba bona ho fumana mesebetsi. Hana jwale re na le technology. Technology ena, e re fa excess e re fa access ho thola, tsebo ka dintho tse ding. Ka ha re ka sebedisa data ho ithuta, kapa ho etsa tjhelete. E seng ho bapala di-game mehaleng ya rona.

Ke tla qala pele ke tsebise batswadi hore ha re na koloi. E ne koloi e molemo ha kae. Ka ha koloi, ha re ke raba le koloi ya sekolo e tlo re thusa hore re se patale, dibese tsa mmuso, kapa dibese tsa maluti, kapa dibese tsa motseng, hore thusa hore di tsamaise bana ba rona. Empa hore re be le koloi ya rona. Ke tla qala pele ke ba tsebise hore re tla tlametse ke hore re be le morafo kapa rafole eo re tlang ho e bapala le dikolo tse ding. Ho nyolosa tjhelete ya hore re reke koloi ya sekolo. Re tla re bana ka Labohlano le leng lele leng, ba apare diaparo tsa hae. E be ba patala ten rand feela for hore ba apere diaparo tsa hae. Ho nyolla tjhelete ya ho reka koloi ya sekolo.

Ee, re ya o dumella jwaloka ha o le motsamaisi wa kgwebo, motseng wa rona. Hore re thusa ka tsa tjhelete ka ha ha o ka re thusa ka tsa tjhelete, tjhelete e na re tla e sebedisa ho reka thepa ya di papadi. Moo bana ba tlang ho e sebedisa hore ha ba bapala dipapadi tsa bona, ba se sireletsehe. E be hape ba ba le di papadi tse ding tseo batlang ho ithuta tsona. Ka tjhelete eo, o tla be o re thusitse ka yona.